Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro ka tsela e e sa siamang ka gonne ba tshwanela ke go reka data, mo godimo ga moo ba dire makwalo a go batla tiro. Mme seo se oketsa ditlhwatlhwa tsa go batla tiro.

Nna ga ke reka data ke dirisa data ya go tsena mafaratlhatlha kgotsa inthanete data, mme ke reka ka makgolo a le mabedi a di ranta, e tsaya sebaka sa matsatsi a le masome a mararo. Ke tlhopa ka gonne e botoka go feta tse dingwe e mpha di-gig di le masome a le mararo go dirisa motshegare le masome a mangwe a mararo go ka e dirisa bosigo. E botoka go feta tse dingwe ka tlhotlhwa gongwe.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekile mo kgweding e fitileng ke di-gig di le masome a mararo, mme ke rekile ka diranta di le makgolo a mabedi, ke e dirisitse lobaka la matsatsi a le masome a mararo, mme e le kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore e ja bo kae, mosola wa yone ke eng, ke di-gig di le bo kae le gore e tlile go nna sebaka se le se kae.

Jaaka motho yo o dirisang inthanete thata data ya di-gig di le masome a marataro ke yone e ka intumedisang, ke be ke e dirisa kgwedi yotlhe ke sa kgorelediwe ke sepe. Mme nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke seke ka nna le mathata fa kgwedi e tswelela.

Tsela e thekenoloji ya five G e tla fetolang tsela e re dirisang mogala wa letheka ka yona, ke go ka tlisa ditirelo tsa ka bonako. Mme madirelo a tla tswela mosola thata ke kgatelopele eno ke a borra inthanete, cyber security. Mme ditšhono tse di tla nnang teng tsa tlhaga ka ntlha ya go dirisa thekenoloji ya mafaratlhatlha a ka bonako le ka tsela e e ka ikanngwang ke gore batho botlhe ba nne le tshedimosetso ya go ka dirisa thekenoloji eno, mme dithuto di ka tswelela pele mo setšhabeng.

Tsala ya me ga a fetsa go reka mogala selo sa ntlha se a tshwanetseng go se dira ke go tsenya sim card, mme mo godimo ga moo o tshwanelwa ke go reka airtime, mo godimo ga moo o tshwanelwa ke go reka data a kgone go tsena mo mafaratlhatlheng.

Jaaka motho yo o dirisang mafaratlhatlha ka tsela e e kwa godimo fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tla reka e nngwe, mme ke tsweletse tiriso ya me ya inthanete go ya go netefatsa gore data ya me e bolokegile ke go emisa tiriso ya dilo tse ke di dirang mo mafaratlhatlheng, mme seo se ka moo ipolokela data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ke e fetole gore e nne data, ka mokgwa o ke boloka madi thata ka go kae dirisa jalo, ka gonne fa o reka data e le nngwe e tlhwatlhwa di le ko godimo mme ga e go fa di-gig tse o di batlang.

Ee, go a kgonagala gore o ka aroganya data e o nang le yona le ene, mme dikgato tsa go mo aroganyetsa yona mo mogaleng wa gage ke go ka tsena mo mogaleng wa gago wa letheka mme o ye kwa o tlhola o reka di-data gone, mme fa o tsena foo o tlile go batlana le airtime share kgotsa data share. o tsena foo o tlile go tsenya mogala wa gage wa letheka dinomoro tsa teng, mme o kgone go mo aroganyetsa yona.

Kakanyo ya me ka dithulaganyo tsa data tsa mogala o seatleng di tlile go fetoga thata mo isagong, ka gonne tiriso ya data e nna e oketsega letsatsi le letsatsi jara le jara. Mme go tla nna go ntse go nna le dithulaganyo tsa data e e lekanyeditsweng, ka gonne dithulaganyo tsa data e e senang melelwane ga di na selo modiro ka gonne tlhwatlhwa ya gona e kwa godimo. Kakanyo ya me ka diphetogo mo ditlhotlhweng tsa data ya mogala di ama badirisi thata, ka gonne tlhwatlhwa ya gone e ntse e oketsega ngwaga le ngwaga.